Nkgono bopaki boo ba bo batlang ke bopaki bo batla ho tseba hobane ha o bula ona bank account, ba batla bopaki ba moo o dulang teng, ba batla le le yona ID ya hao so ba jwetse hore wena o motho a dulang kae, o ba fe bona bopaki boo ba tlo kgona ho thusa hore o kgone ho tswella pele hore o kgone ho thola le karete eo.

Tjhelete e ne ha ne eo re fa yona ho etsa karete. E ne le tjhelete ya hao e tlo kenya hona account-ong ya hao yona e le tjhelete e tlo hulang for account ya hao ntse tshwana e le tjhelete ya karete hape ho netefatsa hore account ya hao ya sebetsa.

Motswadi wa ka sena o se etsa ka ho etsa tjena ke ho kenya account o ya hao e nngwe o ya banka e nngwe, mme hona account-ong eo hore o tlo kgona ho e tjhelete ho isa account-ong eo le dinomoro tsa hao di kenya moo.

Ke tla qala ke founa tjena ho le tsebisa ho batlisisa ka ona life cover ya lona, e ke e boneng hola Television eng ke batlisisa dipatlisiso hore e sebetsa jwang. Premium tsa lona di sebetsa jwang kapa cover lepato kapa hona cover nka qala ho patala ho tloha ho bokae?

Ntho ya pele o tlameha o etse ko ba na le account ya hona sekolo seo mo ngwana a kenang teng, re tla qalella re kene hona ho di-transaction e le yona ntho e re reng ke beneficiary, e se beneficiary, e le yona ya ngwana sekolo qalellwe ho kenya moo re send tjhelete re e safe or moo hore hape tsatsi le leng mohlang o batla ho patala o so kena fela hona sa beneficiary eo o qalella ho ngola tjhelete ya hao, o qalella ho tobetsa o confirm-e re accept-e tla qalella o se setelele.

Ka qalella ho tseba hore setokofele sa lona se tsamaya jwang mang, ke tla qala ho qalella ho kgalla ho ba ke na le lona, hore le sebedisa jwang le patala jwang. Ke ithola ke le wa lona e tla tswelang Ke ithola tjhelete seka lona, Ke kenetse stokvel sa lona, hore le save-a jwang le invest-a jwang.

Ke leboha nako nfileng yona ho seng agent hore keo founela ho batlisisa patlisiso ho ho mapato e leng yona di-life cover kapa yona funeral insurance, e leng yona ke bone hore haholoholo wa batho ba hlokahala. So ho bohlokwa haholo hore ke ba ne le lona lepato insurance, hore ke pate ba bang ba family hore le nna ke be hona lepatong leo, le qala ho ne ke kopa feela. O thuse ho se patlisiso hore yona e sebetsa jwang.

Bopaki boo bokileng ba ba lengolo a lengolo ke laka leng ka ona ho moakgiseterata moakgiseterata wa rona, e leng hona hobane ka ho rona re na le batho ba reng ke di-Meyer a e leng bona, ba tsamaya ka di-water. So, ke ela moo a dulang, Ke fumane nna mongolo lona Loan villain hore a concern lona ke mo confermele yona. Moo ke dulang teng ke tla kgona ho thola account ena.

Ke tla qala ho tseba hore keo founela tjena ho tsebisa hore nka thola banka e feng e ke tsebang hore ekaba banka e hantle for nna a hore qalella ho behela tjhelete leng yona ho e save-a for nakonyana e telele nka sebedisa banka efeng?

Ke qeta ho ntsha tjhelete bankeng ya lona hona mona, so qeta ho ntsha tjhelete ba tla ho tseba hore hobaneng ke qalella ho thola tjhelete e felletseng. Nna ne ke batla ho tsebisa hore ena tjhelete ya ka e batle ne ke batla le tjhentjhele yona.

Nkgono patlisiso ya proof of address e tholahala hona le kansellering. Ha re batla tlameha o ye lekhanselareng ao tlatse tse yona. O tshwere yona ID ya hao hore ha o tlatsitse o kgone ho tloha le lengolo leo ho ya bula banka ya hao.